Ndingazama kangangoko ukuqhagamshelana nezibhedlele ezikufutshane okanye ugqirha okufutshane kum ukuze ndikwazi ukufumana amayeza oneleyo. Kaloku kubalulekile ukuba wonke umntu akwazi ukuthi xa efikile afumane uncedo olufanelekileyo namayeza amfaneleyo nawomoneleyo.

zona zinto endizibone zibalulekile kukujonga noba kukuintanethi okanye uqhagamshelana noogqirha abakwizibhedlele ezahlukahlukeneyo ukujonga into okuba sesiphi esona sibhedlele sinoogqirha abashokoxekileyo ngokwenani khona ukuze ndizokwazi ukuncedisa khona. Ndicinga ukuba leyo into yeyona nto ibalulekileyo enokundenza ndifikelele kwesona sigqibo sifanelekileyo

Kukungena sobabini eofisini ukuze ndikwazi ukufumana inkcazelo engakumbi ngokwenzekileyo. Ndingathatha inyathelo lokuzama ukuqhagamshelana namapolisa ukuba imeko intununtunu nefuna abantu bezomthetho. Le nto iza kunceda into yokubana kwehle inani lokuxhatshazwa kwabantu besinye isini ngenxa yesinye isini.

Le nto ingafikelela kwinto yokuba umntwana lowo angalufumani unyango ebekufanele ukuba uyalufumana ngenxa yokubhidana kweelwimi ezingafaniyo. Mhlawumbi anyangelwe esinye isigulo endaweni yokunyangelwa isigulo anaso. Ngoku iyaxhalabisa kakhulu loo nto kuba inokwenza ukuba umntwana mhlawumbi abanesinye isigulo ebengenaso ngenxa nje yokubhidana kweelwimi nendlela amele anyangwe ngayo.

Iyenzeka into yokuba abantu babhidanise inkcazelo abayifumanayo nezinto abazibonayo, ngoko ndicinga ukuba kubalulekile ukuba zicaciswe ze zibhalwe ngendlela efanelekileyo necacileyo eza kwenza into yokuba abantu bangabhidanisi amayeza omgunyathi namayeza aveliswa ngumenzi.

Hayi, ngenxa yokwenyuka kwezinto la mali iphelela ekutyeni nasekuyeni edolophini ukuze umntu akwazi nokufumana uncedo kuloo ndawo aya kuyo, mhlawumbi ucela nomntwana ukuba amkhaphe. Ngoko ukuba ingongezwa okanye bafumane isikrobo kwiindawo zokufumana unyango ndicinga ukuba loo nto inganceda ukuba bakwazi ukufumana ithuba lokufumana ezonyango ukuze bakwazi ukukhathalela impilo yabo kakuhle.

Kwiindawo zonyango ezisezilalini kunzima ukuba nabo bantu balufumane unyango lwentsholongwane kagawulayo, kodwa kwezinye iilokishi kulula ukuba abanye abantu bakwazi ukulufumana unyango. Ngoko ndingathi le mpendulo iyaziphikisa ngoewe nohayi, kuxhomekeka kwindawo okuyo. Ngoko eyona mpendulo ndingathi nguhayi ngoba ezilalini kunzima into yokuba abantu balufumane unyango olufanelekileyo.

Ndiyayiva, mntanam, indlela ovakalelwa ngayo futhi ndinawe ngentliziyo yam. Ndiyakuvela ibe ndiyayicinga indlela abazali bakho abaza kuvakalelwa ngayo. Mna into endinokuzicebisa kuwe kukuba usoloko uzigadile, futhi xa ubaxelela uthethe ngembeko futhi ubonise ukuzisola nokuzithoba njengoko uthetha nabantu abadala. Kwixesha elizayo ndicela usebenzise izinto zokuzikhusela khona ukuze ingaphindi yenzeke le mpazamo, usemncinci kakhulu ukuba ungaba nomnye umntwana. Kodwa ukuba udinga uncedo ndikhona ukuze ndikuncede, futhi ndingakunceda ngayo yonke into. Zive ukhululekile nokuba undicele into yokuba ndikukhaphe ukuze uyokuthetha nabazali bakho, ndiyavelana nawe kakhulu.

Ndingabuyela apho bendivela khona kwesi sibhedlela bendivela khona ndinike laa gqirha ebendinike eli phepha, ukuze yena enze icebo lokuthetha nabanye oogqirha okanye izibhedlele ezikufutshane ukuze ndikwazi ukufumana amayeza aza kunyanga umntwana wam.

Ngokuqhelekileyo le mfundiso idla ngokuqala xa abantwana beqalisa kwibanga lokuqala, kuba bayaqala ukuthetha izinto ezinkulu futhi ezinye baziva ezitalatweni. Ngoko ndingamqala emncinci mhlawumbi kwiminyaka yesibhozo ukwenyuka, kancinci kancinci ngokwendlela efanele ingqondo yakhe.

Kuqeshwe abantu abantu abawufuna manyhani umsebenzi, hayi abantu abayele emsebenzini ukuya kuncokola nokwenza izinto zabo. Loo nto inganceda into yokuba abantu bakwazi ukufumana uncedo lweambyulensi ngexesha elifanelekileyo.

Mhlobam, ndiyayiqonda indlela ovakalelwa ngayo kodwa uyazi ukuba ukuba ukhe waziyeka ezi pilisi sizawubuya umva mhlobam siqale ekuqaleni. Kanti ngoku ndicinga ukuba licebo elihle ukuba uqhubeke uzisebenzisa de ugqirha akunqamle ngokwakhe. Uyazi enye into endiyicingayo kukuba ndikuncedise, singavuka ekuseni sizilolonge umzimba khona ukuze ungaziva ngathi uyatyeba. Le nto iza kunceda ukuba nengqondo yakho ikhe iphumle futhi icinge ngezinye izinto nangempepho yakusasa itsho kamnandi.

Ndicinga ukuba abenzi bamayeza baye bacingele abathengi ukuba baninzi futhi mhlawumbi abanye babo sele ingabantu abadala. Ngoku babiza imali efanelekileyo eza kunceda ukuba abo bathengayo bakwazi ukukhupha imali baze bawathenge loo mayeza.

Ndicinga ukuba abazali banoloyiko nje lokuba esikolweni bafika bazithethe ezaa zinto umzali engakazithethi. Ngoku uthi umzali eyiqala into yokufundisa umntwana wakhe ngeendlela zokuzikhusela kwizifo ezosulela ngesondo abe umntwana sele enolwazi, mhlawumbi olunye belufundiswe ngendlela engafanelekanga. Ngoku mhlawumbi nendlela ayithetha ngayo apha emzalini wakhe ayifanelekanga, ngoko abanye abazali baye babe noloyiko nento yokuba mhlawumbi umntwana sele enayo nje le nkcazelo engqondweni uza kuyisebenza njani kubomi bakhe okanye iintanga zakhe azinokumphembelela na ukuba enze isigqibo esingafanelekanga.

Thina sinenkululeko yokunxiba ngendlela esifuna ukunxiba ngayo, ngoko xa umntu enxibe into engaqhelekanga kwindlela wena oqhele ukubabona abanye abantu benxibe ngayo ayithi mphathe ngendlela eyahlukileyo. Intombazana xa inxibe into emfutshane mhlawumbi ibisenza kuba yona kokwayo ikhutshwe inxibe olo hlobo. Ngoko ayiniki mntu sizathu sokuba amphathe kakubi ngokwesondo de amdlwengule. Yiyo le nto kufuneka wonke umntu esimbonayo oyintombazana onxibe nje ngendlela mhlawumbi engaqhelekanga, mphathe njengodade wenu. Cinga ngomamakho ukuba ukuba ibinguye lo ebedlwengulwa ubuza kuvakalelwa njani. Ngoko xa ubona ela bhinqa okanye intombazana nceda, mntanam, mphathe ngendlela wena udade wenu okanye umama wakho ebeza kufuna ukuba aphathwe ngayo.

Ndiye ndicinge ngokufa xa ndicinga ngesifo somhlaza kuba abantu abaninzi abaye banesi sifo baye basweleka, futhi loo nto yenza intliziyo yam ibe buhlungu kakhulu.

Ukuchitha imali kubantu abadumileyo nakumajelo okuncokola akuncedi njengaxa usiya kugqirha. Kaloku ugqirha uyifundele le nto ayenzayo, ngoko ukufumana uncedo lwakhe kunceda kwawena ukuze ufumane into oyidingayo. Ukuthetha naye kuyanceda ukuba ukhuphe le nto ilapha ngaphakathi aze abone into yokuba yintoni onokuyenza ukuze akuncede ngendlela efanele wena.